Ndingaqinisekisa into yokuba ndiqale ndimfunde ukuba ungumntu izinto azithandayo nezo angazithandiyo. Ndingazama ukuba kwezo zinto azithandayo nangazithandiyo ndihluze, ndibone ukuba zeziphi la okanye iinkqubo endinokuzithatha ukuba sisenza nemidlalo ebukelwayo mhlawumbi esinema. Izinto nje ndimazi ukuba ungumntu onjani, ukuze ndikwazi ke ngoku ukuqinisa uthando olo.

Amanye amagama esiwasebenzisayo apha esiXhoseni ngamagama ke kuba nzima ukuwatshintsha la magama njengokuba sithe sawoboleka kwezinye.

Imvumi ethetha isiXhosa endiyithandayo nguVusi Nova. Vusi Nova ndithanda indlela alibalisa ngayo ibali lakhe nendlela akhule ewuthanda ngayo umculo. Loo ke ngumculi ovunyiweyo, ecula iingoma zothando. Uyaziwa, uyathandwa kuzwelonke kuba unelizwi elitsho, nendlela abhala ngayo iingoma zakhe uye uve ukuba ungathi uthetha.

Ngexesha lakudala ubugcisa bubonakalisa ukubaluleka , kwakubonakalisa izinto ezinintsi, into yoba umyalezo ubhaliwe apha kwiintsimbi ezo. Ke kwakubakho ezazisentyenziswa, ezifana kusetyenziswa izixhobo zendalo ukwenza iintsimbi. Uhlobo lweentsimbi elisetyenziswayo kwaye ke lisetyenziswa kakhulu kwi-fashion .

Ewe, bungayidlala indima kuba nabo bayayithanda inkciyo kwaye bayazi . Ngoko ke xa ngaba kukho mhlawumbi ezikhoyo ezibhengezwayo ekuye kuthiwe bangabaleka bazothenga izinto embi ukuze bakwazi ukunxiba babebahle ikhona.

Imifuno ke sisidlo okanye sesiNtu esithandwayo kakhulu esiXhoseni. imifino yakho eluhlaza, sisipinatshi. Uyakwazi ke umhlawumbi irayisi okanye usebenzise umilimili idibane, udibane umfino wakho. Ke ngoku unqunqe ikhaphetshu lakho nesipinatshi sakho , uqale ufake ikhaphetshu embizeni xeshana uphekeka. Wakugqiba ube ulandelise ufake, ufafaze kancinci umilimili wakho , ufafaze umilimili wakho ube mncinci ungabi mnintsi. For ukugqiba ufake ityuwa, ufake ioyile.

Ndakhe ndabheka kumntu uwayengumntu othanda izinto bubutsotsi. Le ndlela ke yindlela awayephi ngayo loo mfo. Apho ke kwathi abalingane bakhe bakhupha imipu badubula phezulu beyibiza labo eli, benza ngolu hlobo xa umhlobo lowo wabo. Bathi ke oku bamnqwenelela indlela entle umlingane wabo. Benza ngolu hlobo nakuye namphi na omnye obashiyileyo, phezulu ke sothuka singabahlali. Bathi masingaxhalabi, benza .

Xa efuna inxiwa kuloo lali ithile kofuneka kuqala adibane noceba okanye nenkosi yaloo lali okanye inkokheli yelali. Ayixelele ukuba ufuna ukusika umhlaba apho aza kuthi akhe khona inxiwa. Kulapho ke awuthi afumane umkhombandlela kwinkosi okanye inkokheli yelali, idibane nabakhi ukuba okanye abagrumbi okanye akwazi into yokubana bamsikise umhlaba, bambonise ukuba angakha kwindawo, kuvumeleke ukuba akhe ndawoni. Kuba ke umhlaba ezilalini ufumaneka simahla, nto nje kufuneka eqale azise uceba okanye inkokheli okanye inkosi yaloo lali.

Eyi, nantsi ibaleka. Kubalulekile ukugcina ukuxhasa abantu abathungayo ukwenza iimpahla. Kukuqinisekisa ukubana xa sixhuma abantu siqinisekise ukuba isiko lethu luhlala limile izizukulwana zethu ukuba kwakunxitywa ngolu hlobo bethu sikwazi ubabona ukuba babesenza ngolu hlobo, luhlobo oluthile.

Ukuba umzali akaqinisekisi ukuba ulwimi lwesiNtu endlini, loo nto iza umntwana angalazi ulwimi lwakhe lwesiNtu, akwazi ukunxibelelana nabanye abantwana kude kwizikolo.

Umzali kufuneka aqinisekise ekhayeni ilwimi lwakhe xa onke, ukuze angaphulukani nolwimi lwakhe lesiNtu. ukuba umntwana angalwazi ulwimi lwakhe ingxaki xa umntwana ehleli nabanye ngoku uye angakwazi umntwana.